Ke nahana hore seo se ile sa bakwa ke hore mopresidente wa EFF Julius Malema, o ile a re ma-South Africa kaofela a ipatlela bodulo. A iahele mokhukhu hohle moo ba bonang lefatshe le senang niks teng. Jwale ke nahana hore taba ena e qadile moo. Ha ne Julius Malema a re mang le mang a bonang bodulo a ahe mokhukhu wa hae a dule moo. Jwale ke ka hoo batho ba bangata ba iphumane ba dula ka mokgwa oo dibakeng tse jwalo.

Taba ena ya metsi e utlwisa bohloko. Hobane metsi a tswa ka nako enngwe ha a tswe. Mme batho ba bangata ba sokola metsi a ho nwa, metsi a ho hlapa le metsi a ho pheha. Jwale mmuso ho tlo tlameha hore a etse se seng kapa ho hong ka ho hloka ha metsi. Hobane dipolaka tse ngata ha di na metsi. Jwale metsi a dula a kgaolwa nako e kgolo le e nyenyane, mmuso a etse tsela.

Ke nahana hore dibuka di ka re thusa haholo ha ke ra di sebedisa bohlale ba tsona, hore re ithute ho lema, re ithute ho hlomphana, re ithute le ho hodisa bana. Ke nahana hore ka pono ya ka dibuka ke yona tsela e nepahetseng ya ho ithuta ntho tse ngata tse etsahalang lefatsheng. Hobane ha o badile, o rutehile haholo, o ka kgona ho ruta ba bang. O ka kgona ho ruta bana, o ka kgona le ho ithuta ho lema, o rute le batho ba bang, ho lema, o be o ithute ho hlompha, o rute le batho ba bang, ho hlompha le ho hodisa bana, jwalo jwalo ho ya ka dibuka. Jwale ke nahana hore dibuka ka pono ya ka ke tsela e nepahetseng. Ebile ke leano le bohlale la hore ha o le motho o ithute ka dibuka.

Bakganni ke le tshwaretse dijo tse monate. Ke le tshwaretse papa ka nama ya hlooho, hape ke le tshwaretse le dijo tse bitswang seven colors. O tla ikgethela hore o batla ho ja eng. Ke tshwere nama ya kgomo, ke tshwere di-salad-e ke tshwere papa, ke tshwere di-buffet. Dintho tsena tse bitswang ka hore ke di-buffet ke hore wa ikgethela hore o batla papa ka nama ya hlooho kapa o batla papa ka di seven colors, kapo rice o tla ikgethela. Empa ke tshwere dijo tse monate haholo, tse rothisang mathe ntlong le tlo iponela le tleng le tlo reka le tla utlwa monate.

Ke tla ba bolella hore o ka se tsebe mo o yang, o sa tsebe moo o tswang teng. E le hore moo re tswang teng re tswa apartheid-ing, ho no le bohloko, empa re fitile moo. Re leqepheng le letjha mo re phelang democracy, re phela re le nthwena ka sekgowa ba reng ke diversity. Di-culture tsa rona di fapane. Dijo tse fapaneng, ho monate e mong le e mong wa utlwana. Setjhaba sa utlwana ha ho sana ho shapana. Dintwa di fedile di fetile mme ke bona botle ba setso sa rona bo, hore re na le nthwena e bitswang diversity.

Ke nahana hore bo nkgono ha ba tlameha ho siwa le ditloholo. Hobane se ba le baholo, jwale ke nahana hore bana ba bo nkgono ke bua ka batswadi ba ditloholo tsa nkgono ba tshwanetse ho tloha moo bang teng, ba tlo dula le nkgono le ditloholo. Hobane nkgono ha no kgona ho hlokomela ditloholo tsena kaofela. Jwale maemo a jwalo ha a loka. Hobane bana bana ho tshwana le ha ba dula ba le bang hobane nkgono ha a sa kgona ho ba hlokomela. Mara ho ya ka hore nkgono o na le dilemo tse kae. Ha ebe nkgono ha so le moholo haholo, ho lokile empa nkgono haebe o sa le moholo haholo ha wa loka.

Mmangwane ke ngwana wa bo mme a monyenyane, mme rakgadi o emetse lelapeng la bontate. Rakgadi ke ngwana wa bo ntate. Mmangwane ke ngwana wa bo mme. Ke seo mmangwane le rakgadi ba di emetseng. Mmangwane ke ngwana wa bo mme. Rakgadi ke ngwana wa bo ntate.